Imidlalo yesintu igcina ikwazi ukuthi abantu bazazi imvelaphi yabo ukuthi iphumaphi, nanokuthi baphinde futhi bakwazi nabo ukuthi bakufundise isizukulwane sabo esizayo ngomlando wabo.

Imidlalo yesintu iyakwazi ukuthi ifundise abantu ngemvelaphi yabo ukuthi basuka kuphi, iziphi izinto okumele bazenze nokungamele bazenze, nanokuthi baphinde futhi bakwazi ukuthi nabo ngesizukulwane sabo esizayo basifundise ukuthi siphumaphi yiphi imvelaphi yabo. Lokhu kwangifundisa ukwazi ukuthi kunezinto intombazane engazenzi, kunezinto futhi umuntu wesifazane angazidli.

Kungamele kube nesikhathi lapho njalo ngeviki okuba khona isikhathi sokuba imidlalo lapho khona izingane zizohamba ziyodlala ezindaweni zokudlala, bese isikole siyazinakekela lezi zidlalo.

Uma ngizwa lolu daba ekuthenini ayikho into ongakwazi ukuyela, nami uma ngingazimisela ezintweni engizenzayo ukuthi ngiphumelele ekufezeni amaphupho ami okuba ozimele. Ngoba njengoba nakhu azange azenyenze ngokuba adayise insipho ezenziwe adayise insipho ezenziwe ngezandla, ukuze akwazi ukugcine ephumelele nami ngiyagqugqulezeleka ukuba ngingayeki ukwenza umsebenzi .

Umsebenzi wokulibali ezinkundleni zokuxhumana kwakuwumsebenzi imiculo yabaculi esanda kunikeze abantu, ukuze bezokwazi ukuyilalela ukuze ukuwuthola imali. Lowo msebenzi nje ukuthi ngithole imali. Kodwa ukuhamba engangixhumana ngayo ngabantu ngagcina wokwenza nanokuthi ngangikwazi ukuthi ngisize wabo uthengwe bezokwazi .

Kusuke kubalwa lapho abantu khona ukuzivocavoca kwenza igazi lomuntu lihlale futhi linempilo lokho kuya yomuntu ekuthenini angangenwa yizifo kalula noma sezimngenile akwazi aphinde .

Yebo, izikole kufanele zithule ezemidlalo ehlukahlukene nesafufusa ukuze abantwana bezokwazi ukudlala imidlalo eyahlukahlukene, bengagxili emidlalweni evamile.

Ngingamkhuthaza ngokuthi ngimutshele ukubaluleka komudlalo nokuthi azinakekele, nanokuthi awuthokozele umdlalo, nanokuthi siyowina. Ukubaluleka kokuwina kwethu sizokwazi ukuthi sayobungaza ukuthi siwinile emdlalweni wethu ebesewudlala sindawonye.

Kwakuyisikhathi lapho engangiphatheke kabi khona kakhulu ngoba ngingawinanga, abangani bami bangithengela u-ayisikhilimu ukuze ngizizwe ngijabulile futhi nami bangifake, bangixoxisa ngomdlalo. Nanokuthi umdlalo ubunzima kangakanani, nanokuthi futhi sangakhona ukuphinde futhi siwuzame, siwudlale siphinde sinqobe sonke.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthola ezinkundleni zokuxhumana ukuthi ngihambe ngidlala amasaveyi, lapho khona ngisuke nginikeza umbono wami ezintweni ezithile futhi lento ingilethele injabulo ngoba ngiyakwazi ukuthi ngisize abantu abathile kuwo lamasaveyi. Abasuke befuna ukuthola imibono yabantu abahlukahlukene futhi ngiphinde futhi, ngikwazi nokuqhuba isikhathi ukuze ngingakwazi ukucabanga kakhulu.

Ngizizwa ngikhuthazeke kakhulu uma ngizwa izindaba ezifana nezika-Amandla Mwandla ngoba usibonisa ukuthi impumelelo ingenzeka, abanye bayaphumelela ngoba benesineke, basebenzise amathuba futhi basebenze kanzima. Kanti abanye bangahlehliswa ukwesaba, ukungabi nolwazi noma ukungabi nokwesekwa okwanele, impumelelo ivamise ukuba nesisekelo esiqinile sokuzimisela nokusebenza ngokuhlakanipha.

Izimiso zokuphepha kumakhodi ezemidlalo okufanele zihlale zikhona zifaka ukufudumala nokwelula umzimba ngaphambi kokudlala, ukusebenzisa izinsiza zokuzivikela ezifana njengezigqoko, amabhande noma izigqoko zamazinyo, ukuqeqeshwa ngendlela efanele. Ukuqinisekisa indawo yokudlala iphephile, nokuba khona kwezinsiza zokuqala usizo kakhulu emdlalweni enobungozi obuphezulu, ukuhlolwa kwezempilo nokulandela imithetho yomdlalo kuyisihluthulelo sokunciphisa ingozi yokulimala.